Ho ba le moeletsi dipapading ho bohlokwa haholo ntlheng ya hore o fumane hore hona le dintho tseo e leng hore wena ha o di tsebe, empa hoba yena ke kgale e le hore a bapala papadi eno no kapa o la ithutela papadi eno no o thusa hore o be le tsebo e felletseng ya ka papadi eno hore o se ka iphumana o entse diphoso tse itseng ka tsela e jwalo le wena o ba le kgolo papading eno.

Dipapading hona le dikarolo tse sa tshwaneng mme boholo holo holo ba karolo e leng hore e ba teng ka hara papading, ke ntho e bitswang discipline. Ka tsela e jwalo, wa tseba hore tlamehile o fihle ka nako e itseng mme o tsamaye ka melao eno no ya papadi eo ka tsela e jwalo le ka hosane. O iphumana hore o etelletse batho pele ka baka la hore o ithutile discipline ho tloha wa papading eno no kgona hore le wena o be le boitshwaro bo botle, o be le nnete, o be le complement ho batho ba eleng hore o ba etelletse pele.

Hela mokgotsi tsatsing la maobane ne re bapala dikareta mane lapeng ke re, ke qala ho bona hore aa mme wa ka o tseba hore re ja jwale, ke hlotse ke tjho, ke re ha re le mane tameneng, re nwa jwala ha re kgone le hore re bone hore na mane malapeng ho ntso ya jwang. Ke ne ke qala le ho bona hore moradi wa ka o bohlale. O tseba ho kgona ho bala dipalo tseno tsa dikarata kaofela. Jwale ne ke nahana hore le wena ha o na le monyetla, o ko ruri o bone hore na ha le na tlohela ho lwana le mme ka lapeng le ke le re le bapale dikarata tse pedi tse mmalwa. O ko bone monate.

Motseng wa rona ho na le dipapadi ka mefutafuta tse fumanehang fielding ya rona ya dipapadi, ho fumaneha dipapadi tse tshwanang le bolo, karate, soccer, ke auction, netball, hockey, volley ball.

Le ya bona hore batjha hana jwale boholo ba rona, re iphile dithethefatsi le jwala mme ke ile ka bona hore ho hloka monyetla wa free time ha ntse ke tla ke hola ha ntse re tle re bapala netball ho entse hore ke fokotse kgahleho ya hore ke iphumane ke le dithethefatsing le nna ka tsela e jwalo, ke ile ka fumana hore ha ke sebedise notahi le dithethefatsi, mme le mmele wa ka o dula o le mafolofolo ho ba ho bapala dipapadi, ho ikwetlisa mmele.

Motho e ke mo tsebang a kileng ka ntho e ke e ratang, e leng bo dithothokisi. A etsa tjhelete ka yona ke Lemo Moshiela o ile a ba mongodi wa dibuka tse kgolo yoh mme yaba presenter-a le TV-ng. Ka tsela eno ya hore e ne le sethothokisi le seroki e se e tsebahalang mme puo ya hae e ne e hlakile haholo, e ratwa ke bohle.

Ha o ka lemoha, team ya rona ya cricket ya South Africa e kenyeleditse merabe kaofela, mme ke yona papadi eo ka reng e kopantshitse merabe yohle kaofela ya South Africa ntle lekgethollo hoba ha o ka sheba bolong ya rona ya maoto le rugby, bolong ya rona ya maoto e akaraditswe ke batho ba batsho mme rugby e akareditswe ke makgowa, empa ha ho fihlella ka hara cricket o fihlela hore e ratio ya batho ba batsho ya ma-Coloured ma-India e ya lekana, ka hoo, e kgona hore re natefelwe kaofela ho sena ya utlwang ekare ba bang ba kgethollwa.

Di-scientist di bontshahetse hore ha motho a ikwetlisa mmeleng ho na le hormone e tswang mmeleng ho thweng ke endorphins ke ka hoo o fumanang hore ha e tla dipapading hoba dipapadi ke boikwetlise hormone ena na e tswa ka bongata, ka hoo, e dula e entse motho a thabile le maikutlo a hae a thabile. Ke ka hoo, o fumanang hore batho ba bapalang dipapadi ba dula ba thabile ho tshwana le batho ba di behetseng. Hoba ho shebella ho na le ho mono e nngwe o thweng ke adrenalin hoba o batlwa sehlopha sa hao, ebe sona se win-ang kapa a se hlolang, ka hoo ka baka la yona adrenalin eno, o iphumana hore le wena qetellong ha sehlopha sa hao se win-ne o thabile haholo mme maikutlo a hao a eme hantle.

Ho ba boholo ba batho ba shebeletse hodimo le tse ntle feela ho wena hoba bothata hore o ka phela bophelo ba hao ka tsela e tlwaelehileng. Ke ka hoo o tlamehile o lemoha hore na diphoso tseo di etsang di ama batho bao shebileng jwang. Ka tsela e jwalo, o tlamehile hore ho na le ntho thweng ke good publicity o dulang, o tlamehile hore o etse o phethe kamehla, o qobe ho etsa dintho tse sa lokang.

Banna ba sejwalejwale ba rata dipapadi le ho feta banna ba kgale ntlheng ya hore hana jwale ho na le marangrang le ditsela tsa ho bet-a mme di etsa tjhelete e ngata tse tshwanang le bo betway ka tsela e jwalo hoba ba rata tjhelete, ba iphumana ele hore ba ntse ba tsamaya ka mora dipapadi tsena kaofela. Motho ha kgone ho utlwisisa hore ke sefe sehlopha se eleng horeng se na le monyetla wa hore se mo etsetse tjhelete e ngata hona mono no di-betway-ing.